Smartphone tshanga tsha u tou thoma tsho vha tshi tsha Vodafone, tshi tshi ḓa tsho ḓa tshi na vhuleludzi ha vhudavhidzani, Facebook, WhatsApp na Twitter ndo ḓi pfha ndo takala nga uri hovha hu lwau thoma ndi kho wana smartphone tshine nda nga tshi shumisa u amba na vhathu, mashaka tsini na khonani dzanga nda dovha hafhu nda vha ndo wana smartphone tsha u tamba dzi game khatsho.

Hai a tshiya thu vhuya nda fhindula khungedzelo ye nda i pfha radioni ngauri ndi kho vhona ndi vhona u nga ri vhaswa vha zwino vha vho ṱwesa kha social media avha tsha thetshelesa radio zwino kanzhi zwine nda fhindula zwi vha zwi khou bva kha vhuleludzi ha vhudavhidzani.

Mbuyelo khulwane dzau shumisa dzi app dza u rumela milaedza nṱhani ha u founa ndi nga ndi uri uya kona u amba na muthu musi u so u songo fara kana u siho mushumoni wa dovha hafhu wa kona u renga data dza ṅwedzi woṱhe zwine zwi fhiri zwine u ngasi to u khou to renga airtime ya u founa ḓuvha na ḓuvha. Zwine nda zwi funesa app ine nda i funesa ndi app ya WhatsApp ngauri yo leluwa u i shumisa ende i dovha hafhu ya ita uri ndi kone u amba na vhathu vhoṱhe vha ne nda khou nyanga u amba navho vha ngaho mashaka anga na dzi khonani dzanga.

Thero ine nda nga tama u amba ngayo ndi thero ya zwikambi na zwidzidzivhadzi, ngauri ndi tshi sedza ndi kho vhona vhaswa vhanzhi vha khou ḓi dzhenisa kha vhukambi na zwidzidzivhadzi zwine zwi sia zwi khou zwi kho tshinyadza dzi pfhunzo dzavho kana u kwama pfhunzo yavho lune wa ri u tshi sedza muvhunduni wa hashu ndi vhona vhaswa vhanzhi vha khou bva zwikoloni nga nṱhaḓani ha uri vho ḓi dzhenisa kha zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi zwa vha zwo kwashekanya vhumatshelo havho.

Wi-Fi dzine dza ṱoḓa uri u thome u ḓi ṅwalise kana u ṱalele khungedzelo musi u sathu shumisa internet ndi vhona dzi dza vhuḓi, nga uri dzi ita uri muthu a sa soko u shumisa internet a songo thoma ḓiṅwalisa, dza dovha hafhu dza kalela muthu data ine a sa a tea u i shumisa nga ḓuvha ngauri huna vhathu vhane vha ḓo dzula vha henefho fhethu ngori data ndi mahala ende a dzi gumi u shumisiwa, zwino u ḓiṅwalisa zwi ḓo fhungudza tshivhalo tsha vhathu zwa dovha hafhu zwa ita uri afho fhethu hu so dzule ho ḓala.

Nṋe uya nga muhumbulo wanga ndi mvumvusiwa nga muzika wa gospel nda dovha hafhu nda mvumvusiwa nga muzika wa mapiano ngauri ra sedza vhaswa vhanzhi vho ḓi dzhenisa kha muzika wa mapiano na uri u wa ri mvumvusa wa dovha hafhu wa ri humbudza uri ri kha ḓivha vhaswa, ha dovha nga thungo muzika wa gospel u mvumvusa musi ndi kerekeni wa dovha wa khumbudza uri ndi renda yeso nahone ndi muthu wa tshi Christianity ndi mukhreste.

Hai a thi thu vhuya nda shumisa channel hu si na u nwalisa ho fhelelaho.

Tshiṱitzhi tshi ne nda tshi funesa ndi tshiṱitshi tsha SABC 1 nga uri tshi tambisa zwiṱori zwino takadza tsha dovha hafhu tsha tambisa mafhungo ane a kho iteaho hanefho shangoni zwine zwa sia ndi kho ḓivha uri ndi mini tshine tshi a khou bvelela fhano Afrika Tshipembe, nda ḓovha nda takadzwa nga tshiṱitshini tsha ṱuwa two o six ngauri tshi tambisa bola ya milenzhe ine arali ndi kho boreya ndi nga ya nda vhona bola ya milenzhe na uri i ya mvumvusa nahone iya takadza.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri zwiṱitshi zwa radio zwi tea u sapota vhaimbi vhane vha kho ḓi to takuwa uya u bva fhasi zwa dovha zwa sapota kana u tikedza vhaimbi vhane vha ya ḓivhea, u lidza nyimbo dzi ḓivheaho zwi ita uri vhathu vha funesa eyo radio zwa kana tshiṱitzhi.

Ndi mafhungo ane a vha hu kho ambiwa, sa muhashi u teya amba mafhungo ane a vha na dzangalelo u fana na u ḓivhadza vhathu zwine zwa kho itea ḓuvha na ḓuvha Afrika Tshipembe zwino nga vhugevhenga, wa dovha hafhu wa ḓisa vhaeni vhane vha nga thusa vha vha thetshelesi, u fana na u ḓisa dokotela ane anga ṱalutshedza kha uri u itisa hani uri mutakalo wavho u dzule wo takala na uri uḽe zwiḽiwa zwa pfhushi, ndi vhona u nga ri zwi nga ita uri vhathu vha takale ṱhoho na u takalela tshetshi zwiṱitshi.

Nṋe ndi tshi sedza ndi takalela tshumelo dza streaming ngauri ndi kona u vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda kho ṱoḓa musi ndi kho to streamer, fhedziha u tshi ndi tshi sedza tshumelo ya satellite dish u tea u thoma wa badela futhi tshelede i ne i wa i badela iu kalela zwine wa tea u vhona zwino ha nṋe ndi takalela tshumelo ya streaming.

Mafhungo a mazwifhi a kho anda vhukuma ngauri tshifhinga tsha musalauno u a kona u wana poso ya mushumo ya mazwifhi hu vhathu vhane vha kho nyaga u u dzhia nga khani, zwino nṋe ndi vhona u nga ri uri muthu a ḓivhe uri ayo mafhungo ndi ngoho kana a si ngoho na muthu u tea uto ya kha siaṱari ḽe ḽo ḽa uyo mushumoni akhou nyaga arali a wana vha songo kunguwedzela kana hu si na khungedzelo ya uri vha kho ṱoḓa muthu kana vha khou nyanga u thola muthu zwi amba zwori ayo mafhungo hu dovha a si one.

U ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona u nga ri mashango a no nga Paris na Amerika na Italy ndi maṅwe mashango ane o ḓala vhumvumvusi vhunzhi ngauri ndi mashango ane o ḓala zwithu zwiswa zwine zwi takadza vhathu zwa dovha hafhu zwa kunga vhathu vho no u funesa endela mashango.

Nṋe ndi funa u ṱalela zwi re nga ngomu ha TV nga luambo lwa hayani, hu u itela uri ndi kone u pfhesesa zwine zwa khou itea na u pfhesesesa khwine zwine zwa kho ambiwa.

Tshithu tshine tsha nsinyusa musi ndi tshi renga data ndi uri data dza hone dzi vha dzi khou ḓura dza dovha hafhu dza ṱavhanya u fhela.

Hai a thi thu guda zwithu zwiswa nga ha shango na uri a thi ṱaleli mbekanyamushumo dza nga ha shango.

Ee ndo no wana zwiṱori zwinzhi zwavhuḓi zwine zwa nga Muvhango, Skeem Saam, na u sa, ndi zwiṱori zwine wa zwi vhona nga madekwana musi ho ḓi dzulela na muṱa wau u tshi khou borolowa.

Mbekanyamushumo ine ya sumbedza mvelele yanga ndi Muvhango ngauri i sumbedza mvelele ya Vhavenḓa na u ri Vhavenḓa vha tshilisa hani, ya dovha ya ita uri ri ḓihudze sa mavenḓa ngauri vha tshila mvelele yashu kana zwine zwa vha zwi khou itea kha mvelele yashu.

U guda nga inthanethe zwo shandukisa uri u nga funziwa online, u hayani tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe u fhirisa nga u tou ya tshikoloni wa funziwa dzi . U nga dovha hafhu wa vhala na dzi bugu dzine wa dzi vhala and kha inthanethe u fhirisa nga u tou renga bugu.

Mitambo ine ndo takalela i vhona ndi bola ya milenzhe ngauri ndi yone ine nda i funa nda dovha hafhu nda i tamba, nda dovha hafhu nda pfhesesa yone.

Ee ndo no vhuya nda balelwa u vhona mutambo muhulwane nga ṅwambo wa uri tshumelo ya matambwa a yo ngo shuma zwavhuḓi kana ho vha na mutsho u si wavhuḓi, zwa thithisa kuvhonele kwanga kwa uyo mutambo.

Ano maḓuvha zwo no leluwa nga maanḓa u renga data fhedziha nṋe ndi renga data nga app yanga ya banngani.

Vidio dzine nda takalela u dzi vhona kha lutingo lwanga ndi vidio dzine dza vha hu khou hu khou tambiwa bola kana hu khou ambiwa maipfhi ane a vha thuthuwedzo ane a nga dovha hafhu a fhaṱa muthu.

Data dza inthanethe dzine dza nga farea nga vhathu vhoṱhe samusi nṋe ndi tshi shumisa Vodacom, ndi vhona uri hu na wani gigi ine ya ita rannda ine i rengisiwa nga Vodacom mara u kona u i renga arali u khou shumisa app ya bannga fhedzi.

Ee ndo no vhuya nda fanela u ḓadza data nga u ṱavhanya musi ndi khou nyaga u vho na mutambo muhulwane wa bola dza mashangoḓavha.

Fiḽimu ye nda fhedzisela u i ṱalela ipfhi 'A working man' nahone ndi nga themendela vhaṅwe uri vha i vhone ngauri i ya takadza nahone u nga ḓiborowa nga u vhona hone na uri yo lugela uri i vhonwe nga muthu muṅwe na muṅwe kana miṅwaha miṅwe na miṅwe.

Tshiṅwe tshifhinga ndi a wana zwi tshi konḓa uri ndi ḓadze data kha luṱingothendeleki lwanga ngauri ndi ya vha ndi khou shotha nga masheleni kana ndi ya vha ndi si na masheleni ane nda nga kona u renga ngao data. Zwine zwa sia ndi tshi ḓo balelwa u vha na data kha luṱingothendeleki lwanga.

Ndi nga bula tshifhinga tsha zwino ngauri luambo lwa lwanga lu khou nthusa uri ndi pfhesese kwine thekinoḽodzhi na uri lu khou dovha lwa nthusa kha uri maṅwe maipfi e nda, ndi sa a ḓivhi nga nga tshiisimane kana english ndi kone u a pfhesesa.

A thi tendelani nazwo ngauri data dzi khou ṋamba dzi kho ḓura dzi tshi vho nyaga masheleni manzhi manzhi ane vhaṅwe vhathu vha vha vha si nao.

Ndi nga shumisa sim khadi yapo ngauri ndi tshi sedza. Ndi vhona ungari ndi yone ine ina data dzi sa ḓuri nahone dzine dzi a farea.

Ee ndi vhona u muhumbulo wavhuḓi ngauri zwi ita uri u kone u ḓivha hu zwine zwa khou dina u songo thoma wa ya ha dokotela wa fola ḽaini.

Ee u ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona zwi tshi thusa vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki kana zwibadela. Ngauri a vha tsha tea u thoma vha to endedziwa kana vha ṋamela zwiendedzi kana vha tou tshimbila u itela uri vha kone u swika sibadela uri vha wane thuso. Vha nga to i wana kha dokotela a nga uto amba naye nga founu kana nga video.

Ee ndi nga lingedza u vhona dokotela nga founu ngauri, zwi ḓo ita uri ndi ṱavhanye u ḓivha uri ndi khou ḓinwa nga vhulwadze vhufhio na uri ndi tea u shumisa mishonga mifhio hu u itela uri ndi ḓo ṱavhanya u fhola.

Advantage khulwane ndi ya uri vhathu vhoṱhe vha ḓo kona u swikelela dzilafho, vha dovha hafhu vha kona u amba na dokotela.

Ndi uri vhathu vha tea u ita appointment, vha dovha hafhu vha tea u i shumisa nga u sielisana.

Muzika une nda takalela u thetshelesa ndi wa gospel. Ngauri ndi muthu wa kereke nahone ndi mvumvusea nga u thetshelesa honoyo musi.

Puḽatifomo ine nda i shumisesa ndi ya YouTube. Ngauri zwo leluwa u i shumisa nahone ai nyagi data nnzhi nnzhi uri u kone u i shumisa.

U ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona u nga ri zwino zwo leluwa uri u kone u thetshelesa muzika. Ri tshi zwi vhambedza na kha miṅwaha ya fumi kana ya fumiṱhanu yo fhiraho ngauri zwa zwino hu na dzi puḽatifomo dzine wa kona u lisa kha dza muzika. Hu no ri kale wo vha u tshi tea u thoma wa to downloader oyo muzika.

Ndi takalela u to thetshelesa fhedzi ngauri ndi zwone zwine zwa mvumvusa zwa dovha hafhu zwi sa ḽese data nnzhi.

Ndi nyimbo dza gospel ngauri dzi ita uri mbilu yanga ya vhofholowe nahone dzi dovha hafhu dza mvumvusa dza nngisa kha thabelo.

Ndi vhatambi ngauri tshiṱori tshi takadza nga kha ubva kha vhatambi kha uri vhatambi vha a khou tambisa hani. Ndi zwone zwine zwa ita uri ndi pfhe ndi kho mvumvusea musi ndi khou ṱalela TV.

Ndi nga ita muzika ndi tshi u isa kha puḽatifomo dzo fhambananaho. Hu itela uri zwi vhe zwo leluwa uri vhathu vha thetshelese hoyo muzika wanga.

App ya u thoma ya nyanḓadzamafhungo ine nda i sedza nga matsheloni ndi Facebook. Ngauri i kono u ntsumbedza zwithu zwine zwa kho itea shangoni ya dovha hafhu ya tsivhudza zwithu zwine nda tea uzwi ṱutshela.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo ita uri u kone u amba na vhathu vha re kule. Zwa dovha hafhu zwa leluwa uri u kone u vha vhona sa musi u tshi nga amba navho nga video call.

Ee ndi vhona u ngari i khou thusa vhukuma ngauri i ita uri vhathu vha kone u amba na mashaka avho kana khonani dzavho. Dzine dza vha kule kana dzine dza vha mashango ḓavha zwo leluwa, ya dovha hafhu ya ita uri vha kone u vha vhona nga video call.

Hai a thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou dzhia tshifhinga tsha u awela kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

Ee, ndi vhona u nga ri nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ya khwinisa vhudavhidzani. Ngauri u wa kona u amba na vhathu vha re kule wa dovha hafhu wa kona u founela vhathu vha kule. Wa kona hafhu u vha founela nga vidio khoḽo wa vhavhona.

Ndi vhona u nga ri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha shumisa nyanḓadzamafhungo a matshilisano nga tshifhinga nga nḓila isi ya vhuḓi. Ngauri vha fhedza vha khou tambudza vhaṅwe vhathu zwine zwa sia hu si vhuḓifhinduleli ha vhuḓi.

Mushumo wa u ne nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ya ita vhutshiloni hanga ndi u nthusa kha uri ndi ambe na mudededzi wanga nga video call kana nga phone.